Loko loko ndzi ri mutswari a ndzi ta n'wi byela n'wana ku i vakokwani wa yena va tshama na mina hikokwalaho ka ku i vatswari va mina vatswari va mina ni fanele ni va hlayisa ku fana na vona va a va tshama na vakokwani wa vona a va tshama na vakokwana a va na vatswari va vona byi hi yo mhaka na mina ni tshamaka na vatswari va mina ku nga vakokwani wa n'wana wa mina so swi swi hi yo mhaka leyi endlaka swi endlaka leswaku ndzi tshama na vona ndzi tshama na vona because hi vona i mehe ni fanele ni va hlayisa i va kokwana wa mina i vakokwani eka yena eka mina i vatswari so hi yo mhaka ni faneleke ni va ni fana na ku ni tshama na yena na vona hi mhaka hi hi hi mhaka ya ku i vakokwani wa i va i vatswari va mina mina ni fanele ni tshama na vatswari va mina na yena n'wana i fane a tshama na mina loko se na mina ni ri ka ni ri nkulukumba hi yona mali hakanene ni tshama na vatswari va mina na mina hileswaku ni fanele ni hlayisa vatswari va mina na yena va na hlayisa vatswari va yime va yena na na vatswari va yena va vhele va hlayisa yena amen.

Vubihi lebyi byi nga kona eka vukati lebyi hleriweke hileswaku a byi sasekanga a byi na vutitwi a byi na vutitwi leri a byi na vu a byi na rirhandzu a byi na nchumu byi tluriwa ngopfu hi yini hi vukati lebyi byi nga bya rirhandzu lebyi byi nga na rirhandzu byi na ti byi na vu fila byi na ku ntwela vusiwana byi na rirhandzu byi sasekile a byi fani na lebyo hleriwa lebyo hleriwa lebyiwani a byi na rirhandzu a byi na ku twela a byi na khi a byi na na na na na na na kurhula a byi fani na lebyi bya bya bya bya vukati bya rirhandzu vukati bya rirhandzu byi na ku saseka byi sasekile byi sasekile and then a byi byi byi bya hlayisa ene bya twisisa a byi fani na lebyo hleriwa lebyo hlwerile lebyo hleriwa a byi na kurhula kasi lebyi bya rirhandzu byi na ku byi na kurhula byi sasekile ene bya hanya ene bya twela.

Ntirho wa munhu emindyangwini wu cinca hi ku ya hi ku hi ku ya hi vuswikoti bya yena n'wana lowu ntsinini e swa yena ku va a hlantswa a hlantswa a hlantswa swibye a va na a endla leswi nghenini a ya exikolweni kasi munhu lowu kulukumba swa yena ntirho wa yena i ku endla mintirho leyi yi nga ya lavakulukumba leyi yo fana na ku sweka leyi yo fana na ko na ku hlayisa vana lava va ciniwi laha mutini se hi swo swi endla hi yo mhaka ku ku nga na ku hambana eka mintirho ntirho hi loko munhu a ya kha ya kula mintirho ya yena ya cinca hi katsongo hi katsongo swi ya swi kha swi cinca swi cinca hi katsongo hi katsongo so hi yo mhaka mintirho ya vanhu yi nga fani emindyangwini leyi wun'wanyana i tirha leswi wa switandzhaku xa yena i ku ka mati xa yena i ku endla lexi xa yena ku clean a xa yena ku sweka xa yena ku hlaya i ku support a swi fani hi ku ya hi ku kula kumbe hi swi hi ku hi vukulu bya ko va munhu a ri kule kanjhani kwala mutini wa kona.

N'wanuna endyangwini tanihileswi ku nga n'wanuna n'wanuna i mu i muhlayisi i musirheleli n'wanuna hi yena i muhlayisi wa munhu wa ndyangu i muhlayisi wa wa wa wa va ka mhani i muhlayisi wa vavasati i muhlayisi wa vana hi xona xikwembu lexi xi kulukumba xa vanhu lava va nga laha mutini hi yona hosi ya muti hi yona nhloko ya muti hi yena a faneleke a hlayisa ndyangu wa yena vununa bya munhu hi byi vona hikuva a hlayisa muti hikuva a hlayisa vanhu va yena hikuva a hlayisa vana va yena hikuva a hlayisa nsati wa yena hikuva va langutela eka yena hikuva va tshemba eka yena va swi tiva leswaku n'wanuna wa hina wa laha mutini nhloko ya muti lowuwani i ta swi kota wa swi kota ku hi tela na swintshuxo eka timhaka to karhi to karhi hayi ku n'wanuna a nga a nga swi koti ku va a yimela muti wa yena.

Swi na nkoka ku va vatswari va tikhoma kahle emahlweni ka vana va vona hikuva vana va vona va langutele eka vatswari vana va langutela eka vatswari leswaku manana wa mina i khoma papa wa mina hi ndlela leyi manana wa mina i langutela i langutela ka ka ka ka tatana ku i khoma njhani tatana wa yena swin'wana if i languta mutswari wa yena lowu wa mufana i langutela ka mhani wa yena ku va khoma njhani papa wa yena lowu wa nhwanyana i langutela ka yini ka tatana wa yena leswaku mhani mhani ivi va vakhomi va va va va va va khoma njhani hi ta ta ta so hi swo hi swo sweswo vana va langutela ngopfu eka vatswari va vona hi yo mhaka ya leswaku mutswari i fane a ti khoma kahle hi ndlela yo basa hi ndlela ya ya ya ya ya ku saseka emahlweni ka vatswari hikuva vana va langutela va kopa eka vatswari va vona hi yo mhaka ya ku vatswari va fanele va tikhoma hi kahle hi ndlela ya kahle emahlweni ka vana va vona.

Afrika-Dzonga ri tekiwa tanihi rixaka ra rainbow nation hikokwalaho ka ku vanhu hinkwavo tinxakaxaka ta vanhu va le misaveni hinkwavo va laha atikweni naswona va tshame hi ku hi kurhula a va a va va hluphiwa hi vanhu van'wanyana so hi swona swi endlaka leswaku va ku Afrika-Dzonga i tiko ra rainbow nation hikuva tinxaka hinkwato vanhu hinkwavo va tsakela ku va vanhu va ri va tiko leriwani hambileswi vo ka va nga ha ri va tiko leriwani mara vana ku navela vatwa va twa va twa ingaku a va fane va ri va tiko leriwani hi yo mhaka Afrika-Dzonga ri vitaniwa hi a hi rainbow nation hikuva tinxaka hinkwato ta misava ti kona laha Afrika-Dzonga tinxaka hinkwato ta vanhu vo basa ta vanhu va ntima ta maindiya ta vanhu hinkwavo va le ajet ti kona laha tikweni naswona ti tshamile tanihi munhu un'wana na un'wana laha a nga no mali loyi a nga le ku machudeni ya yena business un'wana na un'wana i kona laha tikweni hi tixakaxaka hinkwato naswona va amukelekile laha tikweni.

Un'wana na un'wanyana i fanele a swi tiva leswaku hi nkarhi wa ahitivaneni ku na leswi swi faneleke u ku swi endla ku fanele ku fanele ku endleka ku fanele ku va na vanhu lava va nga ta tivisa ku va nga ta tivisa vanhu leswaku lava i va mani kasi ku fanele ku va na vanhu lava va faneleke va swi tiva leswaku lava ntirho wa vona i wa ku sweka kumbe ku phakela se mintirho leyiwani yi fanele yi va yi un'wana na un'wana i fanele a tiva leswaku u ta endla njhani hi ntirho wa yena van'wanyana i vasweki van'wanyani i va tivisi van'wanyana i vanhu lava va endlaka leswaku swo tshama swi kona e so hi yo mhaka un'wana na un'wanyana i fanele a va a ti tiva leswaku yena u le kwihi hi yena u tirha kwihi hi nkarhi wolowo ye yena i le ka swakudya yena u le ka swin'wi kumbexana i le ka ka ka ka ka group yihi.

Xitsundzuxo xin'wanyana lexi ndzi nga xi nyikaka munhu loyi a nga pfumeriki eka vukreste hileswaku vukreste i vukhongeri lebyi byi pfumelelaka un'wana na un'wana lebyi byi amukelaka munhu un'wana na un'wana hambi i na i na mali hambi a nga na mali hambi i mudyuhari hambi loyi a nga riki mudyuhari hambi i munhu loyi a nga hanyi kahle hi nkarhi wo hi nkarhi wa khale kumbexana hi nkarhi wa sweswi amukela munhu un'wana na un'wanyana a titwa na yena a ri na lomu a nga kona kumbe loyi a nga a titwa na yena a ri ka ka ka ka pfhumba ro karhi ku fana na van'wanyana se vukhongeri bya vukreste ni vona ku ri i vukhongeri lebyi byi nga na nkoka ku va munhu a pfumela eka byona hikuva byi endla leswaku munhu a va na miehleketo leyinene a va munhu loyi na yena a ti twaka a ri munhu evanhwini van'wanyani se byo mhaka byi ri kahle ngopfu.

Ni lava ku xava swiambalo swa ndhavuko leswi ndzi nga swi nga va xavela swa vana leswi ni nga va xavela swona i xibelani leswi va swi vitanaka tinguvu hi leswi ku ciniwaka hi swona vana va vanhwanyana leswi swi mbariwaka hi va vanhu va va rimbewu ra xisati eya. Leswi vana va xisati na vona va nga swi endleriwaka kumbe va nga swi kumaka i tinguvu kumbexani xibelani. Swin'wanyana leswi ni nga leswi ni nga swi xavelaka vana vavanuna i ku va i tinjhovo leti va nga ti mbalaka kumbe swikapi leswi va nga swi mbalaka na vona kambe leswi swi nga leswi swi xavekaka ngopfu hi leswi hi swa vana va vanhwanyani ku nga ti xibelana na miceka hi swona leswi ni nga va xavelaka swona ene hi swona leswi swi xavekaka na tihembe ta ndhavuko na tona ti kona.

Vuhlalu bya lebyi ambariwaka enkhubyeni na lebyi byi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko a byi na ku hambana ngopfu kambe vuhlalu lebyi bya le ka mikhuvo byi hi lebyi byi hatimaka lebyi byi nga tlhela byi saseka lebyi byi nga na mihlovohlovo ya ku hambanahambana va swi vitana ti-colour block kambe leswi swa tin'anga vuhlalu bya kona byi ya hi ku n'anga yeleyo yi tirhisa e mikwembu kumbexani i n'anga ya ya njhani. Van'wani va tirhisa vuhlalu bya ntima van'wani va tirhisa bya ku basa a va tirhisi kumbexana bya buraweni a va tirhisi leswiya swa mihlovo leyi yo yo ka yi nga twisiseki yo hambana yo hambanahambana eya hi swo swi i ku hambana ka kona.

Leswi ni nga n'wi hlamuselaka swona i ku ndi lo tirhungela ene a swi hlamuseleki hikuva swi lava nkarhinyana swi lava ndzi sungula ndzi n'wi dyondzisa ku hlanganisela tikunupu na na na tinjara na hinkwaswo se swi ta lava nkarhinyana kumbe a a kuma nkarhi ndzi ta kota ku va ndzi n'wi dyondzisa na yena leswaku ndzi swi rhungise ku yini hikuva swi tekanyana nkarhi wa ku va swi endleka ku va ndzi kota ku va ndzi ze ndzi rhunga kahle vuhlalu bya mina lebyi ndzi nga byi ambala laha enhlokweni ya mina.

Makoti wa muZulu loyi a nga vona xibelana xa manana ni nga n'wi hlamusela leswaku xibelani xi bohiwa laha a xisutini ivi munhu a sikiza kunene a ya endzhaku a ya mahlweni a ya endzhaku emahlweni a cinisa tinyonga na xona loko a cinisa tinyonga ku cina ka tinyonga i ku cinca ka xibelani hi leswi ni nga n'wi hlamuseriwaka swona ku munhu u cina njhani na macinelo ya xibelani hi leswi ni nga n'wi hlamuseriwaka xiswona makoti wa muZulu loyi a nga navela kumbe loyi a lavaka ku tiva hi mayelana na xibelani xa manana.

Vavanuna va nga va ambala tinjhovo va tlhela va ambala na lexi hi xi vitanaka xigejo va nga tlhela va ambala hambi ku ri vuhlalu enhan'wini va bomba hi byona va tlhela va ambala hambi ku ri maphaxani va phaxata hi mona va tlhela va nga va nga ha rhungeriwa hambi ku ri xiambalo kumbe xikipa kumbe hembe ya ya ya ya ya leyi nga yi nga yi yi famba yi yi nga na muxaka wa mavalavala lowu nga yelanaka na mixakaxaka wa minceka ya Xitsonga leyi yi nga va nga mbalaka yona.

Leswi swi ambariwaka hi va hi vavasati hi ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga i xibelani na minceka na masandhazi na vuhlalu swi hi sweswo leswi swi ambariwaka hi hi Vatsonga va inana va tlhela va ambala na na na tona tikhwini lebyi ku nga vuhlalu lebyi va byi va nga byi ambalaka vavasati.

Nqambhi leyi ndzi yi rhandzaka i Samsom Mthombeni. Samson Mthombeni i nqambi yo sungula ya ya ya ya ya leyi yi nga yimbelela Xitsonga kumbe leyi nga kandziyisa Xitsonga ku ri yona yo sungula. Lexi xi endlaka leswaku ni yi rhandza i ku vunanga bya Samsom Mthombenu byi rhurile nakona a byi a hi vunanga lebyi byi nga na swichayachayani swa ku tala i vunanga lebyi byi nga byi byi byi byi nga rhasiki lebyi byi nga kahle lebyi byi byi byi nga hola byi nga byi tirhulela so hi yo mhaka swi endla leswaku ndzi yi rhandza nqambi Samsom Mthombeni.